Ukuveliswa kwesi sityalo singujongilanga kunomsebenzi omninzi kunye nezibonelelo ezininzi ezinje ngokubonelela ukuvelisa imbewu etyebileyo yesondlo ukuze isetyenziswe ekwenzeni amafutha okupheka, ibhotolo okanye loo mbewu isetyenziswe xa umntu ebhaka.

Mntakwethu, ukufuya iinkukhu akukho lula kwaphela. Kunemicelimngeni ekhoyo njengolawulo lwezifo, iindleko eziphezulu zesondlo, ukugcina kweemeko ezifanelekileyo zokuhlala. Zifuna umntu onononophelo.

Owona mthi ufunwa kakhulu emarikeni ngumthi wom-oki, um-oki ufunwa kakhulu ngenxa yomgangatho wawo wamaplanga ohlala ixesha elide. Ifenitshala eyenziwe ngeoki ihlala yomelele ixesha elide.

Impilo yomhlaba ibaluleke kakhulu kwezolimo kuba umhlaba usempilweni uvelisa izityalo ezineziqhamo ezintle kwaye ezisempilweni. Izityalo ezityalwe kumhlaba onempilo ziyamelana nemozulu embi kwaye zivelise isivuno esihle.

Isipinatshi yenye yemifuno endiyithandayo kakhulu kuba igcina mna nosapho lwam sisempilweni. Iqulathe u-Vitamin A no-Vitamin C kunye no-Vitamin K. Ispinatshi siyanceda nokwenza umntu abone kakuhle emehlweni kunye nokunakekela intliziyo.

Ndingaqinisekisa ukuba imfuyo yam igonyelwa izifo eziqhelekileyo, ndigcine indawo enezilwanyana icocekile maxesha onke kwaye ndibulale iintsholongwane kwindawo ezihlala kuzo. Ndiphinde ndinikeze imfuyo yam ukutya okusempilweni okune-vitamins kunye nee-minerals ukuqinisa amajoni omzimba. Ndiphinde kwakhona ndenze ulawulo lwezinambuzane ndigcine indawo icocekile.

Ndisebenza nzima kwaye ndizinikele kulo msebenzi. Akufanelekanga ukuba umvuzo wam mncinci olu hlobo. Ukusebenza efama ayondlwane iyanetha. Ndiqala umsebenzi ngovivi ndibuye endlini ngorhatya kodwa umvuzo wam awuvumi nokuba ndihoye usapho lwam, kwaye le nto indivisa kabuhlungu entliziyweni yam. Ndiziva ndiphila phantsi kwengcindezelo.

Njengegosa lwezolimo ndingacebisa abalimi ukuba batyale izityalo ezikwaziyo ukumelana nembalela. Ndikhuthaze abalimi ukuba batshintshe izityalo zabo kwaye baquke izityalo ezikwaziyo ukumelana nembalela ezifana namazimba. Ndingacebisa kwakhona ukuba amafama agcine amanzi amaninzi bucala ngexesha lemvula ukwenzeke xa kufika imbalela basebenzise amanzi agciniweyo.

Molweni, batshana bam. Enkosi kakhulu ngokuzondincedisa ngeenkomo zam. Nangona kunjalo kufuneka ndininikeze izalumkiso ukuze wonke umntu ahlale ekhuselekile. Izalumkiso zingolu hlobo, hlalani nizolile kwaye nihambe ngokucotha emva kwazo ukuze zingothuki. Gcinani umgama okhuselekileyo, kaloku iinkomo zizilwanyana ezinkulu kwaye kunokuthi ngempazamo zinikhabe.

Njengomfama wehagu kubalulekile ukuba iihagu zam zihlale zisempilweni. Ngoko ke ndizipha amanzi acocekileyo ntsuku zonke kwenzela ukutya kwehle kakuhle kwaye zinganxanwa. Ndizinike ukutya okuqulathe umbona kunye nengqolowa, ngolo hlobo zihlala zisempilweni kwaye zikhula kakuhle. Ndiphinde ndizinike ukutya okwenzelwe zona okuhamba ngezigaba. Kuqala ukutya okuyi-starter, kulandele i-grower, kugqibele i-finisher. Ngolo hlobo zihlala kakuhle kwaye zikhule kakuhle, zifumane sonke isondlo esifanelekileyo.

Amanyathelo anokuthathwa ukuphucula iimeko zokusebenza kwimozulu embi, umzekelo, ukuba ndisebenza kwimozulu eshushu kakhulu mandibe nomnqwazi omkhulu welanga oza kundikhusela ukuba ndingatshi. Ndiphinde ndibe nento yokuqaba umzimba wonke ukukhusela ulusu lwam ukuba lingatshiswa lilanga. Xa ndisebenza ngexesha lemvula mandibe nezakhuseli zemvula ezifana ne-raincoat eyomeleleyo kunye nama-gumboots aqinileyo angazungena amanzi.

Njengomsebenzi wasefama oqala ukusebenza kwakusasa ndiphinde ndibuye ngorhatya, indichaphazela kakubi loo nto kuba andisenalo ixesha losapho lwam. Andikwazi nokuhlala nabantwana bam ndive ukuba kuhamba njani ezifundweni zabo kuba ndisoloko ndingekho. Kwaye umzimba wam usoloko uqaqamba, sendaphila ngeepilisi zeentlungu ukuthoba iingqaqambo.

Izicwangciso ezinokwenziwa ngabalimi ukuze balime ngempumelelo xa imvula inqabile kukulima izityalo ezikwaziyo ukumelana nembalela okanye iintlobo ezifuna amanzi amancinci, njengamazimba, umbona neembotyi ezikwaziyo ukumelana nembalela. Baqale inkqubo yokunkcenkceshela ngokufefa ukuze amanzi ongeke. Abalimi baqokelele amanzi kwaye bagcine amanzi emvula ngexesha lemvula kwiindawo ezifana namatanki kunye namadama, ukuze bakwazi ukuwasebenzisa ngomhla wembalela.

Ukusebenza ngamaxesha athile onyaka kundichaphazela kakubi kakhulu njengamntu kujongwe kuye ukuba ondle ekhayeni. Kuba nzima nokuthenga ukutya nezinye izinto ezibalulekileyo uba ndibe nazo xa ndingaphangeliyo. Ndiphele sendisenza izikweliti ezingaphaya kwamandla am. Ikusasa lam limfiliba kuba andiyiboni endiyisebenzelayo.

Ndingachazela umphathi wam emsebenzini ukuba andinokwazi ukwenza lo msebenzi ngaphandle kwesixhobo sokhuseleko. Ndoyikisela ukulimala kwam kwaye ndicele ukuba umphathi wam alandele umgaqo siseko wokhuseleko wabasebenzi, athenge zonke izixhobo ezidingekayo emsebenzini.

Molweni, batshana bam. Ndiyavuya kakhulu ukuba ninomdla wokuzondincedisa ngeebhokhwe. Nangona kunjalo kufuneka ndininike iingcebiso ezibalulekileyo zokhuseleko, zokuqinisekisa ukuba wonke umntu uhlala ekhuselekile kwaye unexesha elimyoli. Zola kwaye ungakhwazi xa ukufuphi nazo iibhokhwe, ibhokhwe sisilwanyana esothuka kamsinyane. Ningami ngqo emva kweebhokhwe kunokwenzeka zinikhabe. Hloniphani indawo yazo ningasondeli kakhulu kuzo, nilandele yonke imiyalelo endininike yona ukuze nihlale niphephile.

Wamkelekile wonke umntu, kuyandivuyisa ukubona abalimi abaninzi abazinikeleyo apha namhlanje. Ndiyaqonda ukuba omnye wemicelimngeni yenu emikhulu kukuthintela imveliso yenu. Kukho iindlela ezisebenzayo zokugcina imifuno kunye neziqhamo ngokwenza ukutya okunkonkxiweyo kunye nokukhenkcezisiweyo okunokuninceda ngamashishini enu kwaye kwandise ixesha le shelufu elide kwimveliso yenu. Khetha imifuno kunye neziqhamo ezikumgangatho ophezulu zokunkonxa, hlamba uxovule kwaye unqunqe imveliso yakho njengemfuneko. Bilisa iingqayi zakho kunye neziciko ngokubilisa emanzini ngaphezu kwemizuzu elishumi ubuncinane. Eli nyathelo libalulekile ukuthintela usulelo.